Maikarabelo a monna le mosadi lenyalong ke hore ba tshwarisane, ho be le lerato, ho seka ba na le a tlo imelang o mong. E be fifty-fifty, ba tshwarisane ka ho lekana. Ha mme a pheha ntate a reke dijo. Ha mme a ile mosebetsing, ntate le yena a hlwekise. Mosebetsi wa ho hlwekisa fela ha se wa bo mme fela.

Hello motswalle, Utlwa ditaba keo jwetse. Se ke tholletswe molekane kwana Lesotho. Ha ke mo tsebe le ho mo tseba molekane wa teng. Ha ke tsebe hore o shebahala jwang. Empa batho ba baholo ba re nkeke ka hana hobane kgale e le setso ya etsahala e ka se tjhentjhe ka nna. Ke re keo jwetse he hore pelo yaka e bohloko hoo. Se ke tla bona ha ke tsebe hore ke ya lelapeng le jwang, ha ha ke so mmone le mo bona motho wa teng.

Mme, ka ha o tseba hore ke fumane mosebetsi, ke hloka ho leboha badimo le Modimo ka mosebetsi ona. Ne keo letsetsa ho tseba hore ho tla ke dintho tse feng tse tlamehang ke di reke jwalo ka bo nku, grocery. Ho tlamehile re etse jwala ba Sesotho, ho tlamehile re qale kae pele, re ye mabitleng pele re lo ba tsebisa batho be seng ba re etetse pele, kapa ho etsuwa jwang? Ke kopa o ko nhlalosetse o mphe leseding.

Ha ke bone setso sa rona se tswela pele hobane, mehleng ya kajeno technology ntho e nngwe le e nngwe ke sekgowa. Bana ba isiwa dikolong tsa makgowa. Ngwana o fumane ha se a tsebe ho bua leleme la habo, o bua English fela. Ha o ka hlokahala batho ba baholo ho hlokahala le rona, bana ba ba rona ba keke ba tseba metsi metso setso sa hao sa habo rona. Hobane ke ntho e ba sa e tsebeng. Sekolong ba bua sekgowa ko re di-phone tsa bona di ngolwa ka sekgowa. Metse o rutwa ka sekgowa, ha hona ntho e rutwang ka home language.

Tjhe, lebitso la ka ha le tswe sethatong sa mme wa ka. Nna ke Lebohang, mme wa ka ke Monica. Ha ne a nyalwa o filwe lebitso la ma-Lerato empa ha e so ha hona Lerato.

Ke nahana se bakwa ke hore batho ba hloka bodulo mme ba ipeha feela. Re na le yona tulo eo ka monana e bitswa baipehing. Hobane batho ba fihlile fela ba hloma mekhukhu. Ha o tsejwe ka bona, ha hona di-address, ha ba tloswa ke mokhanselara, ba re bona ba ye kae hobane ha hona moo ba dulang teng. Kgale ba ngodisitse matlo a di-RDP empa ha ba fumane. So ba ipeha hohle moo ho hlahang sebaka, ba hloma mekhukhu.

Ee, ba ye batjho jwalo hore ha ba tswa lebollong ba kgutla e se e le banna. Hobane ba re ba rutuwe senna, ba rutuwe melao, ba rutuwe hlompho, ba rutwa dintho tse ngata. Tjhe, nkekebe ka ka ka hlalosa ka botlalo hobane ha heso ha hona motho a kileng a ya lebollong tse ngata ha ke di tsebe hakalo. Empa ke ye ke utlwi batjho jwalo hore ha ba kgutla e se e le banna.

Ee, bophelo boo ke bo rata. Hobane o ba o founela pele gate-ing ke ma-security hore ho tlile motho a so so so e be wa mo tseba na. Mme o tla o tla bua hore wa mo tseba. Hobane ha ba sa etse jwalo. Ke ratela hore ha ba bulele mang kapa mang. So ke a ha ke na motswalle a dulang moo, nna ke ke rate ho dula moo. Le nna ha ke dule moo ho leng jwalo, moo ke dulang teng ho kokota motho le motho fela. Re ka be ra kenelwa ke dikweta bosiu.

Nna ke bona dikgwedi tse tsheletseng di le ngata haholo. Ebile batho ba apereng seaparo seo ba kgesollwa. O fumane le ka di-taxi-ng ba jwetsuwa hore ba lo dulella kwa morao. E ka rekisa sefifi. Le melao ya teng, ha wa tlameha ho fihla ka tlung letsatsi le di iketse, ho tlamehile ha o hlatswitse seaparo seo, o se anehe mesong pele letsatsi le ka tjhaba batho ba se bona. Ke bona e le e le ntho e thata, empa re tla reng ke setso sa habo rona.